Izimpahla zikaloliwe eNingizimu Afrika zidinga utshalo mali olubalulekile lwencalasisinda ukuze kucimshiwe, kucishiwe .

Ukuze ngifinyelele izinkonzo zokuthutha zesonto zomuntu osekhulile, ngingacwaninga amasonto endawo, ngixhumane nawo ngokuqondile ngibuze ngokufanelekile nokutholakala futhi ngihlele izinto zokuhamba kusengaphambilini.

Isistimu yokukhokha i-toll yamaloli inikeza inzuzo ezifana nokunemba, ukusebenza kahle nokunemba, kodwa futhi ibeka izinselelo ezifana nezinkinga zobuchwepheshe, ukukhathazeka ngokuvikeleka nokutholwa komsebenzi.

Izinkokhelo ze-toll zamaloli ezinikezelelayo zinikeza ukunethezeka nokusebenza kahle, kodwa zingabhekana nezinselelo zobuchwepheshe, ukuphepha kanye nokutholwa.

Isistimu ye-toll enobulungiswa nokusebenza kahle, icabangela usayizi wemoto yezimpahla, isisindo, kanye nokukhishwa kwegesi ngamanani anezigaba, amanani ashintsha shintshayo, izisusa ezikhishwayo nokuvikelwa kwenqgalazisinda. Le ndlela ilinganisa ukulunga nokusebenza kahle, ikhuthaza izindlela zokuthutha ezisememe.

Imvamisa yamabhasi kufanele ilinganise isidingo kanye nezikhathi zokulinda nemvamisa ephezulu phakathi namahora aphakeme njalo ngemizuzu eyi-ten kuya ku-fifteen kanye nemvamisa elungisiwe phakathi namahora okungasebenzi njalo ngemizuzu engama-thirty kuya ku-sixty, namathuba okuthuthukisa nokuhlaziywa kwedatha nobuchwepheshe.

Amasevisi amabhasi athembekile abonakala ngokugcina isikhathi, imvamisa ngokungagucugucuki anethonya elikhulu esinqumweni sokusebenzisa izinto zokuhamba zomphakathi lapho ushayela noma ezinye izinketho.

Ama-shuttle adlala indima ebalulekile kwezokuthutha zomphakathi kubantu abadala. Inikeza isevisi yendlu nendlu ukufinyeleleka, ukuxhumana nomphakathi, ukwethembeka, nokuphepha okuthuthukisa ukuzimela kanye nezinga lempilo yabo.

Ukubambisana namasonto ukuze kuhlinzekwe ezokuthutha eziphezulu kunikeza inzuzo ezifana nokuxhumana nomphakathi. Ukwesekwa kwamavolonthiya kanye nokusebenza ngempumelelo kwezindleko, kodwa futhi kubangela izithiyo ezifana nomtamo olinganiselwe ukwethembeka kwamavolonthiya, ukwechema okungabakhona nokukhathazeka kwesikweletu.

Izimali ezikhokhelayo zingakhuphula izindleko zokuthutha, futhi zithinte amashejulu okulethwa. Okudinga ukuthi amathimba wezokuthutha alungiselele imizila. Aphathe isikhathi futhi acabangele amasu okonga izindleko njengezinkokhelo ze-toll ezizenzakalelayo.

Ngingathuthukisa isevisi yamabhasi endawo ngokwandisa imvamisa nokwethembeka, ngithuthukise imizila, nginikeze ulwazi lwesikhathi sangempela futhi ngikwazi ukusebenzisa imizila yamabhasi akhethekile. Ngenze isevisi isebenze kahle futhi isebenze kalula.

Imibono eyiphutha evamile ngezinkonzo zokuthutha kwesonto kwabadala ihlanganisa ukufinyeleleka okulinganiselwe. Ukuntuleka nobuchwepheshe, ukuqeqeshwa okunganele, umtamo olinganiselwe kanye nokukhethekile. Ecinisweni lezi zinsizakalo zivame ukubeka phambili ukuphepha, ukwethembeka, nokusekelwa komphakathi.